Ukushintsha komsebenzi lo sengikwenza manje sengiya sengiwufaka, sengiyakwazi ukuthi ngithole izinhlobonhlobo zama-ingredient, ukuze ngikwazi ukuthi ngifunde kangcono, ngibone ukuthi kwenziwa kanjani uma ngabe kuthiwa uyaqala ukubhaka. Yiziphi imigomo okumele uyilandele, iyiphi indlela okumele uyenze nobumnandi balo msebenzi?

UClement uzogcina ethole ukuthi u-Abenathi no Angeziwe kumele bavote ukuthi bafuna bona ukukhetha ziphi imidlalo abazoyidlala. Uma bevotele bonke isimo esisodwa semidlalo, kumele badlale lowo mdlalo bonke mase lo omunye bayawuyeka.

Njengoba manje sizodlala lo mdlalo lo, ngizodinga wonke umuntu azikhombise ukuthi uyakwazi yini ukushaya emapalini phakathi. So, ngizodinga olayini abawu-three ukuze umuntu ovimba ibhola akwazi ukuma epalini nimshayele nobathathu.

Ukuze ngikwazi ukuthi iy'ngane ngizifundise ukwethembana nokubambisana, ngizonikeza iy'ngane izinto ezimbili. Le zinto lezi ezimbili, uma uzihlanganisa zikhipha into eyodwa kodwa la khona kuzobakhona neqhinga elincane ukuthi uma bobabili behambe nazo le zinto benze ngokuyisiqinisekiso ukuthi bengazikhohlwa emakhaya, omunye nomunye kumele akhumbuze omunye ukuthi aziphathe lezi zinto.

Wukuthi eminye imidlalo eyayidlalwa kudala, bajika sebethi isiyabhora ngoba sekuqhamuke amageyimu akhona kulemxhakaxhaka yalamafoni amanje.

Izingane kumele zithole isikhathi sokudlala amageyimu athile ngoLwesithathu uma sebeqedile ukufunda, bathole isikhathi mhlampe noma yi-hour elilodwa.

Isikole nesikole kumele sibe namathimu azokwazi ukuthi ahlangane namanye esikole bakwazi ukuthi benze umqhudelwano ozogcina ube ne-prize ekugcineni, umkomeliso, ukuze izingane zikwazi ukuthi zikujabulele ukudlala nokuba namaklasi okufundisa okwezemidlalo.

Umuzwa wokujabula uma ukwazi ukuthi udlale umdlalo owadlalwa wobabamkhulu bakho, uphethe, njengoba ngikhuluma, induku eyayiphethwe ubabamkhulu wakho, isidluliselwe kuwena kuthiwe, woza uzodlala lo umdlalo ngalenduku eyayiphethwe ubabamkhulu wakho.

Uma umuntu thizeni enayo imali yokuthi aqale ibhizinisi lakhe, kungakubekuhle ukuthi abe eqala akha amaphrojekthi athize azokwazi ukuthi amungenisela imali eceleni, aphinde futhi akwazi ukuthi avuke aye emsebenzini ayoveza ikhono lakhe elithize kumsebenzi othize, la khona esuke eqashwe khona.

Kumele zazise umphakathi ngemidlalo ethize nezindlela abangakwazi ukuthi le midlalo bazi-sponsor-rishe ngazo.

Incwadi ethize engangiyifunda ngangijabulele ukuyifunda le ncwadi ngoba ngangingayazi kusukela ekuqaleni. Ngesikhathi ngilokhu ngiyifunda, ngagcina ngiyijabulela ukuthi ngifise ukuthi kusasa, njengoba ngifuna ukuyifunda kusasa, kuqhubeke kwathini, yini eyenzeka, usibanibani owenzani, ngubani, kanjani. Ngagcina nginaleyo mibuzo, ngizibuza leyo mibuzo, nginomuzwa wokujabula, nginomuzwa wokufisa ukuthi ekugcineni kugcina kwenzeke njani.